Ka go kopanya botlhale jwa setso le thekenoloji re ka aga temo e ungwang e tlotlang setso le tikologo ya teng.

Ke ne ke ka rata morogo wa dinawa thata bogolo jang fa a ka nkapeela ka konofole le ke o ratile ka gonne o ne o nkupetsa pelo o nale tatso e monate e bonolo e, mme nkgopotsa malatsi a botshelo jo bonolo le lorato la gagwe.

Malome mme fa o batla go simolola go lema ke itse dilo tse o ka di jalang ke spinach-e o ka e jala botlhofo ka selemo le ka mariga e gola ka bonako ebile ga phitlho ke tlhokomelo ya ntse yalo, tamati di tlhoka letsatsi le le leele le metsi a lekaneng tsone o ka dijalwa ka selemo, dinawa le tsone di siametse selemo le mariga go dijala ebile di thusa lefatshe le go oketsa nitrogen.

Ke boammaaruri, kitso ke senotlolo sa temo e e siameng le e e tswelelang pele. Fa batho ba itse go tlhoka romela diphologolo sentle ba kgona go oketsa popaganyo go fokotsa malwetsi le go sireletsa tikologo ya diphologolo.

Rooibos e ikgethile ka gore ga e na caffeine e tletse di-antioxidants, ebile e tlhaga fela mo Aforika Borwa. Melemo ya yona e akaretsa tokafatso ya pelo go didimatsa mpa le go tlhokomela letlalo.

Ke nama jaaka biltong, ditlhapi, morogo, bogobe jwa mabele.

Balemirui ba lebaganngwa ke dikgwetlho di le dintsi thata dingwe ke tse, tshenyego ya dijalo, go se tshware sentle ga dijalo. Ba ka fenya dikgwetlo tseno fa ba ka dirisa mekgwa e e siameng ya segompieno ya go roba le go phuthela le gore ba rutiwe ka mekgwa e nepagetseng ya go tshwarelwa dijalo.

Go fetoga ga tlelaemete go ama temothuo ba se loago ya dijo le boitekanelo, ka go senya tlholego ya dijo le go tlisa mathata a boitekanelo a jaaka malwetse a pelo le a tlhogo.

Go tokafatsa botsogo jwa diphologolo go fokotsa malwetsi, mme a oketsa boleng le palo ya dikuno ka jalo a tokafatsa theko le rekisano mo a temothuo.

Go tlhaba le go dira nama sentle go tokafatsa boleng le pabalesego. Diphoso di tla baka bolwetsi mo bathong diphologolo di tshwanetse go tlhabiwa ka . Nama e tshwanetse go sekasekiwa ke boitseanape e tshwanetse go bolokiwa mo o o siameng go tlhokega dipalangwa tse di phepa le tse di nang le taolo ya . Nama e tshwanetse e rekisiwe ka mafelo a amogetsweng a phepa.

Ke ne ke ka tsenya mekgwa e mešwa ya temo le go bula mafelo a mantsi gore ke tle ke leme ko gone ke bone kumo e ntsi. Ke ne ke ka hirela batho ba le bantsi gore ba kgone go thusa ka mafelo a. Temothuo e botlhoko ka gore e thusa ka dijo, ditiro, le ikonomi ya naga ya Aforika Borwa.

Dimela tse di siametseng ke ditapole, dipanana, ditamati, le morogo. Balemirui ba tshwanetse go nosetsa go jala mo mmung o nonneng le go bolaya dibatana gore go tle go bonale.

Balemirui ba ka dirisa tsa go pula go aga matamo le go dirisa metšhini ya go goga metsi, ba ka nna ba boloka metsi sentle le go nosetsa ka kelotlhoko.

Rooibos e dirisiwa mo teeng, dijong tse di apeilweng, le mo di tsa tlhago e diriswa mo ditlong tsa letlalo le mo ditlolong tsa moriri, gape e dirisiwa mo ditlhotlhomisong tsa botsogo.

Thekenoloji e ka thusa ka didiriswa tsa go nosetsa, metšhini ya temo le dipalangwa tse di bofefo, e ka tokafatsa katiso ya dijo le pabalesego ya dijo.

E ka nna koro, mmidi le rice di botlhokwa ka gore di fa batho dijo, phepho, le motswako wa maatla.

Dikotsi di akaretsa go nyaleka, go tsenya diphologolo mo dikgweding tse di sa tshwaneng, le go tlhoka dikgama tse di sa siamang. Ditlhaelo di ka nna go hulelwa ga diphologolo, bolwetsi, le go fetoga ga maemo a lefatshe. Batho ba ka itsisiwe ka diporojeke tsa thuto le go dirisa dikgwebo tsa temothuo go akaretsa ditlhoko tse.

Re ka netefatsa gore dikumo tsa diphologolo di tlhagisiwa ka go latela melao ya boitekanelo, go dira diporojeke tsa thuto le go buisana le balemirui. Re tshwanetse go dirisa mekgwa e e sa senyeng di tikologo le go tlhotlha diphologolo, jaaka go tlhokomela ga ditlhaelo tsa diphologolo le go dirisa ditsela tse di nonneng mo temothuong.

Go botlhokwa gore o bue ka kgang eno ka ntlha ya boitekanelo le tsamaiso e e sa siamang ya diphologolo o tshwanetse go tlhalosa fa go sa tlhomamisiwa ka botswerere le tlhokomela diphologolo. Go ka tsenya temo ditikologo mo kotsing o tla kgothaletsa go latela melao e e tshwanetseng le go netefatsa go tlotla diphologolo ka tsela e e sa gogang tsone.

Dikgwetlho tsa go rua dintšhe di akaretsa tlhokomelo e e sa kgaotseng, phepho e e siameng, le go tlhokomela dikarolo tsa diphologolo. Go ntsha nama letlalo le mafafa go ama boleng le pabalesego ya dijo dintšhe di tlhokomela maemo a di kgethegileng go farologana le diruiwa dingwe.